Angikaze ngakucabanga futhi angeke ngibenayo impendulo eqondile, kodwa engingakusho ukuthi uma abakhandi bazo, noma uma kungamlimazi omunye umuntu, asikho isidingo sokuthi kungaba wukuthi kuba nokungaboni ngaso linye. Uma kuwukuthi akulimazi omunye umuntu, kulungile.

Ngicabanga ukuthi indlela engaba lula kakhulu, ukuthi singazama ukuthi sisebenzise imephu yokushayela. Lapho kungenza kube lula kakhulu uma sisebenzisa imephu yokushayela ngoba iyakwazi ukusikhombisa imigwaqo engakhona ukuthi sihambe ngayo, noma kuthiwa iyakhona futhi ukusikhombisa uma kuwukuthi emgwaqeni mhlampe kunesiminyaminya noma kune-traffic. Lokho kungasiza kakhulu futhi. Okunye engingakufaka ngathi, kumele kube nendlela yokuthi abashayeli bekhone ukuxhumana kahle, abashayeli bamaloli bakhone ukuxhumana kahle, futhi bekhone futhi ukuxhumana nalapho abazobe behambise khona impahla. Lapho kuyokwenza ukuthi kube lula kakhulu yonke into.

Ngicabanga ukuthi kulokhu awukho umthelela omningi noma akukho lapho okuphazamiseka, ukuphazamisa khona, ngoba uma kuwukuthi umphakathi uyakhona ukuthi uhambe ngendlela efanele kanye nabezesonto bekhona ukuthi behambe ngendlela efanele, akukho okuphazamisayo. Ngaphandle uma kuwukuthi abezesonto khona abakuphazamisayo kwezokuthutha komphakathi. Lapho-ke, ilapho kuzobe sekudingakala khona isisombululo.

Ngicabanga ukuthi ngingaqhubeka ngendlela okwenziwa ngayo ema-airport-i, ngoba iyona esakahle futhi eqhuba kahle ngoba bayakhona ukuthi bezihlolisise kahle, beyihlolisise kahle imithwalo noma iy'khwama. Ayikho enye into engingayishintsha okwamanje, ngaphandle uma sekuwukuthi kunenkinga ezobe isikhona, sengazama ukuthi ngishintshe ngifake okusha.

Ngicabanga ukuthi okokuqala, yebo, isivinini siyisici esibaluleke kakhulu, ngoba kumele impahla ifike, isheshe ifike lapho ezobe iyiswa khona. Okwesibili, ukubhekisisa kahle impahla nokuyibalisisa kahle ukuthi le la oyithathe khona, ingabe uyithathe iphelele yini, noma usuzoyibeka la uyibeka khona, kumele uhlolisise kahle ukuthi ngabe uyibeka isaphelele yini.

Ngicabanga ukuthi imbangela engadala ukuthi impahla igcine isithatha isikhathi eside, ukuthi mhlasimbe, uma kuwukuthi impahla ibeyiningi kakhulu. Umuntu ozobe eyithutha kumele eqinisekise ukuthi uyithatha yonke, futhi kumele ey'hambise yonke, ayifike ayishiye iphelele yonke. So, into eyokuqala engenza ukuthi kuthathe isikhathi, ukuthi kumele enze isiqiniseko sokuthi impahla uyithathe kahle. Okunye okungaphazamisa ukuthi, mhlampe uma wukuthi kugcwele kakhulu lapho, kuzothatha isikhathi esithe ukuba ningana ukuthi impahla ifike kunesikhathi esijwayele.

Ngicabanga ukuthi into ebengingayenza uma kuwukuthi khona ongasahambi kahle, noma ebengifisa ukukushintsha, noma uma kuwukuthi ngifuna ukuthuthukisa indlela impahla ethuthwa ngayo. Ngingazama ukuthi ngikhulume nawo wonke umuntu okhona noma umuntu esisebenza naye kuleyo ndawo. Ngikhulume nabo, ngibachazele ngendlela ekahle noma ngendlela abazoyiqondisisa kahle ukuthi ingani ngifuna ukuthi ngithuthukise noma ngishintshe indlela impahla ebithuthwa ngayo.

Ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi le-itholi inyuswe ngesizathu esibonakalayo noma esizwakalayo, ayikho indlela engingazama ukuthi mhlampe ngiguqule ngayo. Mina indlela engingayenza ukuthi nami ngizame ukunyusa ebhizinisini lami, mhlampe uma kuwukuthi, ngizame ukunyusa noma ngizame ukuthi ngithole imali engaphezulu ukuze ngingeke ngize ngixinwe yilezi mali zetholi.

Ngicabanga ukuthi ukuqoqwa kwentela kumele kube sobala, kumele kubonakale ngaphandle kokuthi kube sobala kubantu abathutha impahla, kodwa kuwo wonke umuntu okhona oyikhokhayo futhi intela, kumele kube sobala kuwo wonke umuntu, hhayi.